Dikgopolo tse di tlwaelegileng tse di fosagetseng ka melemo e e tlwaelegileng e le mentsi ke gore ga e bereke, ga e dire se go teng e a se dira. Ke nagana gore batlamedi ba ka rarabolola kgang ena ka go tlhalosa sentle gore ge ba go fa melemo ba tlhalose sentle go melemo eo e bereka jang, e thusa leka ga eng, e thusa jang.

Dingaka tsa setso le batlamedi ba tlhokomelo ya boitekanelo ya segompieno ba ka dirisana mmogo ka go thusana ka melemo gonne dingaka tsa setso di itse go le gontsi ka melemo e e leng gore e tswa mmung. Ba ka kgona go thusana, ba fana lesedi ka melemo e mentsi e e tswang mmung ntleng le go ntsha batho mo go diriseng melemo ya Seesemane.

Bolwetse jwa HIV, ge o tsaya melemo ya gago ka tshwanelo e go thusa thata mo e leng gore o ka feleletsa o fola, ga e le gore bolwetsi jona bo kry-iwa ka nako mo mmeleng wa gago di a kgona gore di go thuse gore o ka fola ga e le gore o di tsaya sentle ka tshwanelo. And-e tshwanetse gore o je sentle, o itlhokomele gore o feleletse o kgone gore masole a mmele a gago a tie mme a kgone go lwantsha bolwetse jo ba HIV and AIDS.

Se ke se itemogetseng ka go tlala phetelelo mo marekelong a rona ke gore a ama boitekanelo ba balwetse thata ka gonne balwetse ba bantsi ba tla ba lwala ka malwetse a e leng gore ga a tshwane. Ge ba tsena ko bookelong ba fitlha ba nna sebaka ba sa kry-e thuso, ba feleletsa ba lwala phetelelo, ba feleletsa ba tshelana ka malwetse ao ba ba ntle.

Ka nakong ya lockdown-o nna ne ke sena tiro, and-e ne ke sa ithute mme ne ke na le kgwebonyana fela e nnyane mme mathata a e leng gore a ke itemogetse ona ke gore ne ke sa kgone go gana, ne ke sa kgone go dira kgwebonyana ya ka 'cause ka gonne ne e le lockdown, ne ke sa kgone ne ke sa tlhole ke dira tšhelete e be e feleletsa kgwebonyana ya ka e.

Seabe sa melemo mo kalafing ya tlhobaelo e botlhokwa thata gonne ga o le motho o na leng bothata ba go tlhobaela o ka tsaya melemo ya gago sentle kalafi ya gore dirisa sentle wa feleletsa o alafegile mme o se tlhole o tlhoka gore o tseye melemo ya gago.

Ee, se se tlhokegang mo mafelong a ditirelo go thusa batho ba e leng gore ba phela ka bogole ke nagana gore ba ka nna le boithaopi or-e ba nna le babereki ba e leng gore ba train-ilwe go ka thusa batho ba di-disability, batho ba e leng ba phela ka bogole ba ka thusa go a nna le ko ba thusang teng ka bonakonyana, ka potlako gore ba feel-e gore ba amogelesegile.

Dikgoreletsi ke gore ke ko ditleliniking tsa selegae o fitlhela gantsi ba re ga ba na dithibelapelegi, ga ba kgone go le thusa, o tshwanetse go ya ko khemisiting, o ithekele tsone, o fitlhela batho ba bantsi e le gore ba sokola ga ba kgone gore ba ye go ithekela.

Ke nagana gore karolo e botlhokwa e lefapha le e tshamekang mo batho ba ba nang le bogole ke gore ba ba thusa go le thata go ba thusa go le gontsi ba ba thusa ka go kry-a tiro, ga ba ba tswalele ko ntle.

Ke nagana gore go rupa banna ke selo se se siameng thata ka gonne se ba thusa ka go fokotsa malwetse.

Dikgoreletsi tse batho ba nang le bogole ba lebaganeng le tsone fa ba dira kopo ya madi a thuso ya bogole mo Aforika Borwa ke gore o fitlhela ba sa tsebe sentle ga ba ile go kopa thuso, o fitlhela ba sa reiwe mafoko a mantle, o fitlhela ba tshaba le go a go kopa thuso ka madi a bogole go nna e tlebe e nna e ka re ga ba batle go bereka mme e se ga ba batle go bereka e le gore ba bangwe ga ba kgone, ka gore madi ao a botlhokwa go ba thusa gore le bone ba kgone go iphedisa ba kgone go nna le dilo tse ba di tlhokang, ba kgone go nna le melemo e ba e tlhokang.

Ke akanya gore dithulaganyo tsa tshegetso di ya ne seabe se se tona mo go obameleng ga balwetse ba HIV le TB gonne di ba thusa thata ka go itse gore eng ke eng, ka go itse gore ba tshwanetse go ba tseye melemo ya bone jang go ba feleletsa ba kgone go bona thuso ba alafegile, jalo le jalo.

Dikgwetlho tse re itemogelang tsone ka madi a puso e re abelwang one mme re tla re tlhokomela bana ba bana ba rona ka one madi ao ke gore a mannye, ga a le mannye jaana ga tshwanetse gore o ithuse wena ka fa o tle go thuse le bana ba bana ba gago ka one madi ao. Mme fela tlhwatlhwa ya lookwane e le ko godimo dilo di a tura, mo dikolong le dilo tse ba di tlhokang ko sekolong, e nna dikgwetlho tse e leng gore ga re kgone gore re thuse ka tsone.